Thekenoloji e kgona go tokofatsa pabalesego ya gago mo polaseng, o kgona go kenya di drone go sheba sheba gore go tokafetse na mo polaseng ya go. O kgona go kenya di camera gore o kgone go bona bona se se etsagalang fa o teng kapa o seyo mopolaseng ya gago.

Tlhapi ya tuna ke tlhapi fela e tona e nang le maatla, mmala wa teng gantsi o di kry-a di le silver tse dingwe di le blue. Ke tlhapi fela e monate e natefeseng tota, gantsi o e kry-a ko mawatleng. E tshwarwa ke batlhapi ba mawatle ba kena mo nokeng ka dikepe tsa bone tse ditona, ba be ba e kena kafa gare be ba entsha. Ga fetsa be ba ditlhatswa ba re kenyetsa tsone mo di tin-ing gore re kgone go dija di monate tota.

Rooibos tea ke teye e monate tota ebile ke teye e jalwang teng mo Aforika Borwa, ebile e thusa balemirui ba le bantsi go dira madi. Ebile rooibos tea ke moriana e kgona go kalafala tse dintsi mo mmeleng, ebile e thusa dinyonyane le tse mo metsing e difa dijo ebile e thusa Aforika Borwa go gola mo tšheleteng le mo dijong.

Dimela di tlhoka tlhokomelo thata gore balemi ba itumele, di tlhoka go tlhagolwa gore tlhaga e ya nna tona go feta dimela. E tlhoka le boroba gape gore e thuse gore dilo tse di tsamayang di seke di a ja dimela di a di feketsa.

Re kgona go tlhakantsha di sector tse gore dikgone go etsa ditiro di le dintsi. Re etse dilo tse tshwanang le di farming market places koo re kgonang go rekisa dijo, ebile re rekise le diaparo le dilo tse dingwe. Ebile e nne plek-e e e kgonang go goga di tourist gore e kgone go thusa ikonomi ya rona mo Aforika Borwa. Go nne le dilo tse tshwanang le di jewellery, di veg tse di fresh gore ikonomi ya South Africa e kgone go emisega.

Balemirui ba le bantsi ba lla ka gore botsotsi bo bongata thata mo go Aforika Borwa. Ebile di podi tsa bone di a utswiwa, se ba kgonang go se etsa ke berekisana le go netefatsa pabalesego ya dipodi tsa bone. Ebile ba itshimolele di group tsa CPF magareng ga bona go netefatsa pabalesego ya balemirui ba le botlhe.

Thekenoloji ekgona go thusa dikgwebo tse dintsi tse di nnye le temothuo ka dilo di le dintsi. O kgona go shumisa founu ya gago for dilo tse tshwanang le marketing. O kgona go market-a business ya gago mo foun-ung yago, o berekisa dilo tse di tshwanang le social media gape o kgona go shumisa foun ya gago go advertiser kgwebo ya gago o e tseye dinepe o e di beye mo social media gore batho ba kgone go bona gore o tshwere eng ebile ke bokae. Ebile o kgona go reka dilo tse di tshwanang le speed point pay gore ba seke ditsotsi di seke di a go tshwara poo, ka gore tšhelete ya gago ga wa e tshwara mo diatleng mare e ya straight ko bank-eng.

Nna le molemi go ipakanyetsa goya marketeng nka tsaya dilo tsotsotlhe tse kilo direkisang ka diphutela bosigo before ke ya marketeng. Ga ke lo rekisa dikgogo nka di bolaya pele ka di apola ka di tlhatswa ka di phutela ka plastic ka di kenya mo go fridge-ing gore di kgone go ice-sa. A ke fetsa kaya dijalong ka dintsha ka di tlhatswa ebile ka di phutela. Tse ding ke di kenya mo metsing gore di phele ntse dile dintle, tse dingwe ka di kenya mo fridge-ing gore di phele dile fresh. Ga go tla phakela ka dintsha ebile ka reka pakete ya di-ice ka kenya mo cooler box-ong, ka paka dilo tsaka sentle e be keya marketeng go lo di rekisa.

Before o simola go jala o tlhoka metšhini e le mentsi go go thusa ka mobu wa gago. Ntho ya ntlha, o tlo tlhoka di test go kgona gore go netefatsa gore mmu wa gago o tlhoka meriana e feng go ithusa. Ga o fetsa o tlo tlhoka go phetola mobu, ka re mobu o modimo ke o thata. Go tlo tlhokagala o ko tlase o tle ko dimo, ga o fetsa o tlo tlhoka trektere le di harvester le di spray, ga o fetsa o tlo tshwanela ke gore o tshele meriana le meroba e mentsi go thusa mobu wa gago. O tlo tlhoka le metsi a le mantsi, ga fetsa o tlo tlhoka le meriana e tlo bolayang dilo tse di tse di tsamayang modimo ga mobu, dilo tse di tshwanang le di spider le di nogana, ga o fetsa mobu wa gago tla be o le ready for go jala.

Nna ke bona balemirui ba dula mo mafelong a mantle, ba na le mafelo a e leng a bone ebile mafelo a bone a na le metsi le motlakase ebile ba na le malapa a e leng a bone. Ba na le bana le basadi ebile ke bona ba tshedisana gantle le balekane ba bone. Mongwe le mongwe o na le mathata mare ga re le batho ra dula fatshe re buisane re lokise. Ga gona motho o senang mathata mo lefatsheng, ebile ba phela bophelo bo monate, ba na le dilo tse monate tse ba dijetseng, ba kgona go ja se ba se batlang ka nako yone e ba e batlang.

Ga gotla mo dijalong mo o dulang mo teng tla go bolella gore o kgona go jala dilo tse di yang. Ga o dula ko dipolaseng tse ko bo Limpopo dilo tsago di gola di nne dintle ebile di nna ditona. Ebile ha o dula ko Limpopo ka gore go a chesa go kgona gola dilo tse di tshwanang le di pawpaw le di avocado, mare ga o dula ko di site-ng tse di batang jaaka ka fo Johannesbug, o tlhokagala gore o jale tse kana ko tlase ga mobu kana a go chese thata ka fa. Dilo tse golang thata ka fa, ke dilo tse di tshwanang le ditapole, dijalo tse tshwanang le digwete, dijalo tse tshwanang le di beetroot ka gore di dula ko tlase ga mobu. Ebile go tlhokega metsi ga o sena metsi dijalo tsa gago di ka segole. Mo dipolaseng tso tsotlhe go tlhokega metsi ka gore metsi ke bophelo.

Matsela le di wool-u di thusa thata mo gotleng mo dilong tsa temothuo, thata-thata ga o lo rekisa ko di marketeng or o rekisetsa batho dilo. Dilo tse tshwanang le di wool-u o kgona go di berekisetsa go etsa dikgetsi ka tsone. Dikgetsi o kgona go kuka dilo tsa gago ka tsone, o kgona go kenya dilo tse di tshwanang le mabupi, matswai le di sukiri. Ebile masela o kgona go a berekisa gore e nne surf-e, o kgona go surf-a dilo tse di tshwanang le di teye le mašwi gore dilo di phele di le skoon. Mašwi a tswa mare tse di vuil di sala mo maseleng, ke nagana gore dilo tse di tshwanang le di wool-u le matsela di a thusa ebile masela, o kgona go a berekisa le for go tlhapa matsogo, go phomola matsogo a gago ebile o phomola mo ditafoleng le ko o tlo bayang dilo tsa gago ko teng gore go nne sentle.